Ngombono wami-ke ngike ngibone ukuthi ubuchwepheshe bungayithuthukisa indlela esihambisa ngayo abantu abadala ohlobo lwe-shuttle. Okuchaza ukuthi abantu bangakwazi ukuthi babhukhe noma babeke bazibekele isikhala ngokufonela hlampe baxhumane nabantu abadila noma abantu abasebenza ngawo lama-shadow lawo, ngoba kubalulekile ukususa abantu abadala from kusukela la abasuka khona nala abaya khona. Ngibona lolu hlelo lokuthi lingakwazi ukuthi libasize and ubuchwepheshe kungaba indlela enhle yokuqala ukwenza lolu hlelo lube yimpumelelo.

Ngokwazi kwami isitimela sinomuzila owodwa esihamba ngaso, and esikhathini esiningi awuvamisile ukuba nezingqinamba eziningi. Hlampe izingqinamba ezingaba khona hlampe ukuhamba kukagesi labo cimicimi bo-two hours esinabo laba e-South Africa noma kungaba hlampe ilezo inqilasizinda ezidinga ukulungiswa ngaleso sikhathi. Ukuqhathaniswa namaloli, amaloli akahambe imigwaqo ya-South Africa mide and amabanga futhi made kakhulu. Ney'ndiza futhi nazo mekunetha kuba nzima ukuthi yikwazi ukuhambisa lezoyimpahla kodwa isitimela kuyanetha kuyabanda siyakwazi ukuthi siphuthumise lezo zinto lapho ezidingakala khona ngesikhathi esidingakala ngaso.

Yebo, yabo ugogo wami ukaxoxe nje ngendlela asuke ehambile ngayo ngalolu hlobo lozokuthutha elibayisa emasontweni. Ukakhombise intokozo esexoxa ngomasibanibani nomasibanibani asuke ehleli nabo lapho. Ngiye ngibone esejabule ukuthi hhayi cha ngokuthi yena ugibele leyo tekisi leyo kumenze wakwazi ukuthi axhumane nabantu abezophinde axhumane nabo esontweni ngoba phela kubantu abadala isonto kuyindawo yokukhuleka, so bakhonze ukukhuleka kakhulu. Kodwa mese sebephumile-ke esontweni bangene ematekisini bayakwazi phela ukuthi baphinde bazixoxele nje kube kube mnandi nabo baxoxiy'ndaba zabo nabo besabasha ukuthi babephila kanjani bakhumbuzane nokuhlezi kuba yintokozo emnandi nje ukuzw'gogo esexoxa.

Yebo ngibona kubalulekile ukuthi ama-timetable ebhasi alungiselelwe, ikakhulukazi kulamahora aphakeme ngoba amahora aphakeme impela, kusuke kunabantu abaningi abadinga ukugodukiswa. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kukhona abalandwayo futhi ngaleso sikhathi so ama-timetable abalulekile ngokuthi azokwazi ukwabelana kahle ngomsebenzi. Uthi ngenkathi enye ibhasi ishona le enye ishona le izokwazi ukuthi yehlise nomthamo kwabantu abasuke begcwele emgwaqeni noma ezitobhini belinde lamabhasi lawa azokwazi ukuthi abagibeli bathokoze nabo abashayeli bathokoze. Ungathethiswa phela abagibeli ukuthi hawu wase uqhamuka ngalesi sikhathi thina besikulinde ngalesi sikhathi. So ngaleyo ndlela ukuba ne-timetable kungaba indlela enhle yokuthi umsebenzi usebenze kahle kube khon'imiphumelelo.